Uqale ubilise amanzi wandule ufake umqa ugalele nomgubo, ugalele neswekile, uwutsalise uwulinde uvutshwe ungabi qini ube ube sesiphakathini.

Lithetha ukuthi, umanyano laseMzantsi Afrika sibambene sisonke.

Ndingaya esuthwini ndibuye ugqiba kwam umcimbi wenzeke xa sekunemali ekhaya, iyenziwa leyo nto.

Zange ndalenza mna kodwa ndeva ngalo. Zange ndazibona ndikwindawo esenziwa kulo kodwa ndiyalazi lona ukuba lenzelwa intombi engena ebudaleni, kuye kondlalwe ingca endlini kuhlatywe inkomo kubizwe abahlali. Intombi inikwe imali then iyalwe.

Iziphumo zingenyuka kakhulu ngoba umntu uzobhala into ayiqondayo nelwimi aluqondayo nlwimi ekhule eluthetha. Yonke into ingaba lula ngoba awuzudinga ukucaciselwa kwanto, iziphumo zingaba lula kakhulu futhi nenani lingaya phezulu labafundi abapasayo.

Awukho umtshato endiwaziyo owawulungiselelwe. Ndiyiva ekuhlaleni nasendaweni nasezincwadini nakumaphephandaba. Eminye iyasebenza eminye ayisebenzi ngoba noomama bethu bakudala nabo babethwalwa. Bathi into ufike uyenze ufike ufunde ukumthanda umntu nokuhlonipha nokoyika bazali. Yiyo eyenza into loo mitshato isebenze.

Zindlala indima enkulu kakhulu ngoba benza singalibali imvelaphi yethu nesiko lethu, benza futhi siziqhenye ngobuXhosa bethu benze zam futhi nokuba siyazi apho sisuka khona nokuba uhlale uzazi futhi uzithande uthande nolwimi lakho.

Kungokuba ixesha elinintsi amaXhosa awasenzi esiXhosa esikolweni futhi ixesha elinintsi isiXhosa asisithethi. Ixesha elinintsi kuthethwa eli lwimi kuthiwa sisiNgesi ezindaweni zokusebenza, inoba nayo ngunobangela omkhulu oyidlalayo neendawo esihlala kuzo kusoloko uthetha esiXhosa sakho, kusoloko uthetha i-language ezoviwa ngumntu wonke osendaweni or ekuhlaleni.

Yimvisiswano, nokuxola nokwazi uba yonke into abayenzayo bayenzela ekukhuliseni umntwana, yonke into ethe yenzeka kungabikho otyhola omnye, enzele uba impilo yomntwana ikwazi uqhubekeka phambili, akhule kakuhle njengabanye abantwana.

Into efuneke yenzekile kukuthi umntana xa efika ekhaya kuthethwe ilwimi lwasekhaya eli lisisiXhosa anganqabi nakwiilali zasekhaya apho kuthethwa khona ulwimi lwesiXhosa. Asoloko uthethelwa isiXhosa, isiNgesi adibane naso esikolweni kuphela.

Kubalulekile, yenza ndlela indlela ibe lula neyokuphila ngoba iivenkile ezininzi zikude kusekhaya. Xa ulimile, utyalile, ufuyile uyakwazi ukukha egadini uyakwazi ukuba nenyama uyenzela kwalapha eyadini kubaluleke kakhulu.

Ndingakhetha ukwenza umtshato wesiNtu ngoba isiko lam ndiluthanda kakhulu and futhi lubalulekile. Nabantwana bam ndifuna bakhule belazi. Omhlophe unezinto ezininzi ezingenziwayo.

Abalusebenzisi kakuhle ulawulo lwabo, zininzi izinto abangazilandeliyo nezinto abazifuna zenzeke. Urhulumente ixesha elinintsi ubavalela ngaphandle futhi abanelanga nakwimali abayinikwa ngurhulumente.

Imizi ofuyileyo akuvamisekanga ukuba badinge ngoba xa benengxaki enkulu efunisa imali bayakwazi ukungena esibayeni bathengise, naxa befuna ukwenza imicimbi bangene kwasesibayeni akukho mali ininzi abayisebenzisayo. Yenza iimpilo zabo zibe lula kakhulu.

Obeentsimbi bakudala babunentsingiselo futhi intsingiselo yakhona intsonkothile. Okwangoku kwenzelwa njee ukubukwa akunantsingiselo akunankcazelo kakhulu ngayo, kwenzela nje uba mhle ngoba senzela ne-social media ixesha elinintsi.